Ditlamelwana tsa pholo tse di leng teng ke ditiro tsa kokelo ditirelo tsa tlhokomelo kwa gae, mafelo a tlhokomelo ya bagodi kgoreletsa. Dikgoreletsi tsa tirelo tsa pholo ke tlhaelo ya ditlamelwana, tšhono e e siameng, ditirelo tsa kalafi tsa bagodi kwa Mafikeng ke gore tlhokomelo ya bagodi kwa malapeng a bone le go godisa ditirelo tsa kalafi.

Ga go na karabo e leng nngwe e e nepileng ka gonne e ikagile ka maemo a mo godimo le lelapa, go tlhokomela kwa gae go tlhoka melemo le lebagane le mathata a go lapa gwa go tlhokomela batlhokomedi mme go nna kwa ntlong ya bagodi fa ba tlhokomeliwa ba tlhokomelwa motse otlhe ebile go na le tshireletso mme ba shebane le mathata a go tlhoka boipuso.

Boammaaruri bo na le go farologana le ditebelelo tseo, go tlhokomela batsofe go ka baka mathata a madi, ga batho ba mo maikutlong a sa itekaneleng le go tlhokega ga bokgoni jo bo oketsegileng le malwetsi a a sa foleng.

Mekgwa ya setso e ka tekanyetsa di tsa maikutlo a rona ka go tsofala le go tlhokomela ka batsofe. Mekgwa ya setso e ka dira gore go tlhokomela batsofe gonne lebelelwa e le boikarabelo jwa losika.

Malapa le ditšhaba di na le seabe se se botlhokwa mme tsela e e dirang ka yone e farologane ka ditso. Lelapa le tlhokomela batsofe gantsi e lebelela e le boikarabelo ka gonne ke mogolo wa lelapa mme setšhaba di ikaga thata ka dithulaganyo tsa puso tse di tlamelwang batsofe ka madi le dithuso.

Mo mmabatho go na le ditirelo tsa setheo sa tlhabololo ya loago, malapa bogodi le ditheo tsa tlhokomelo gape le thuso ya madi, go na le di .

Go na le mafelo a e leng gore a tlhokomela bagodi a go tshwana le di . E thusa bagolo kgotsa batsofe ka dilo tse dintsi tsa go tshwana le go ba fa melemo go ba thusa ka dilo tse e leng gore ba re tlhoka dijo le tse dingwe tse di farologaneng mme go tlhoka gore e duelwe, malapa kgotsa masika a e leng gore a isa bagodi ko teng ke bone ba e leng gore tshwanetse ba duele.

Go ya ka nna, puso tshwanetse e dire gore batsofe ba e leng gore ga ba nne mo di mo matlong a e leng gore ba tlhokomelwang mo teng, ba thusiwe ka ditiro tsa mo ntlong, ke bua ka bagolo ba e leng gore ba dula ba le nosi, ba ba sena masika a e leng gore a ba tlhokomela kgotsa a e leng gore a teng go ba thusa kgotsa go ba isa mo dintlong tse e leng gore ba thusiwa teng. Ba thusiwe le ka dikoloi tse e leng gore di ba isa teropong kgotsa batho ba ba tlisetse dilo kgotsa lebenkeleng.

Pension-e e leng gore e fiwa batsofe e ba thusa thata ka gonne ga ba kgone go bereka, go iperekela, gape e thusa gore ba kgone go reka dilo tse e leng gore ba go ba di tlhoka jaaka diaparo, dijo le tse dingwe.

Ke akanya gore re ka thusa batsofe ka go oketsa phenšene ya bone mme le fa batsofe ba ya go amogela tšhelete ya teng ba seke ba nna mo mabenkeleng sebaka, ga ke itse if go na le tsela e e leng gore go ka diriwa gore mabenkele a nne le tšhelete ya batsofe mo thoko gore ga motsofe a tla a neye fela karata ya gagwe a thusiwe a tswe ka gonne ba lapa ka bonako ebile mabenkele kgotsa diteropo di tlala thata.

E thusa thata ka gonne e oketsa mo batsofe ba tlhokang teng go tshwana le go oketsa ga dijo mo ntlong, motlakase, go patela metsi le go isa batsofe ko di polekeng tse e leng gore ba batla go ya ko go yona jaaka go ya go bona masika mo mafelong a mangwe kgotsa go ya teropong go ipankanya.

Di-pension-e di simolola go amogela ke batsofe ba e leng gore ba na le dingwaga di le masome a le barataro mme go tlhophiwa ngwaga eo ka gonne ka dingwaga tseo ga o kgone go iperekela sentle mme marapo a gao a lapile, ga o sa tlhole o na le maatla e leng gore o na le one go iperekela le go dira dilo tse dintsi tse di tlhokegang mo ditirong.

Ke nagana gore puso e ka reka dikoloi kgotsa dithekisi tse e leng gore di tsamaya mo mafelong kgotsa mo magaeng e shebane le gore ke batsofe ba feng ba e leng gore ba tlhoka go ya dipetlele, e ba fitlhisa teng le go ba boisa gae.